Abadlali be-esports bangagqalwa njengeembaleki kuba baqhuba uqeqesho olunzulu, bajongana noxinezelelo olukhulu lwengqondo kwaye bakhuphisana kwinqanaba lamazwe ngamazwe nangona imidlalo yabo ingafuni umsebenzi womzimba omkhulu ukusebenza kwabo kufuna ubuchule, impendulo ekhawulezayo kunye nokuzilolonga kwengqondo nto leyo efana neembaleki zemidlalo yemveli.

Imidlalo ye-elektroniki inokuchaphazela impilo yabadlali kakubi xa bedlala ixesha elide ngaphandle kokuphumla, oko kunokubangela uxinzelelo lwengqondo, ukudinwa kunye neengxaki zempilo ezifana nokungaboni kakuhle okanye iintlungu emqolo. Nangona kunjalo xa benolawulo oluhle abadlali banokugcina impilo entle ngokuzilolonga, ukutya kakuhle nokuphumla ngokwaneleyo.

Ukuba bendingumdlali we-esports bendinokukhetha ukudlala iLeague of Legends kuba ngumdlalo ofuna ukuqonda okunzulu, ukusebenza kakuhle neqela kunye nesicwangciso esinzulu umdlalo lo ukhuphiswana kakhulu kumazwe ngamazwe nto leyo endinokuthi ikhulise izakhono zam zobuchule isicwangciso kunye nokulawula uxinzelelo. Bendinokuyidlala ke iLeague of Legends kuba ngumdlalo ofuna ubuchule, isicwangciso kunye nokusebenza neqela kwinqanaba eliphezulu kwaye loo nto ingandiphuhlisa kwiindawo ezithile okanye kwiikona ezithile engqondweni.

Ewe, ndicinga ukuba imidlalo ye-elektroniki i-eSports kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo nangona ingasebenzisi umzimba ngendlela efanayo nemidlalo yemveli i-eSports ifuna uqeqesho olungqongqo, umsebenzi onzima, isakhono sokusebenza phantsi koxinezelelo kunye nokhuphiswano olusemgangathweni ophezulu. Abadlali be-eSports banobuchule obukhethekileyo kwaye basebenza njengamaqela, njengakwiqela lebhola ukongeza koko i-eSports ibandakanya izigidi zabalandeli kunye nabatumentume amakhulu nto leyo ebonisa ukuba inefuthe elifanayo nemidlalo yemveli.

Ukulutha umdlalo wevidiyo kunokuchaphazela impilo yomntu njengokungalali okwaneleyo, ukwehla kwamanqwanqwa esikolweni kunye nokulahlekelwa lixesha lokwenene nabantu. Xa ndilumkisa abanye ndingabaxelela ukuba imidlalo yevidiyo iyonwabisa kodwa kufuneka idlalwe ngexesha elilinganiselweyo ukubaluleka kokuphumla, ukufunda kunye nokuchitha ixesha nabahlobo okanye usapho, kufuneka kube phambili. Ndingabacebisa ukuba umntu asebenzise ishedyuli yokudlala umsebenzi wesikolo abephambili ukuze kube nokulinganisela phakathi komdlalo nobomi bemihla ngemihla.

Ndiyaqonda okokuba imisebenzi yokuzonwabisa ayisoyabantu abazizityebi bodwa ngoba wonke umntu nokuba usemgangathweni ophantsi ngokwezomnotho ngamazwi avakalayo umntu ohluphekayo naye kumele abe nento anayo yokuba aphumze ingqondo xa engumntu ohleli nje uyasebenza ngoba abanye abantu bayaphangela kufuneka babe nayo into esecaleni abayenzayo ukuze impilo yabo izokuma ngokusemgangathweni loo nto ayinamntu ohluphekileyo nongahluphekanga, inomntu nje ukuba yena umntu kumele impilo yakhe ibe semgangathweni olingenweyo ngoba abe nazo okanye imisebenzi yokuzonwabisa apha kuye mayixhaphake.